Makhadi ya xikweleti ma hakeriwa mali ya lembe na lembe hikokwalaho ka ku ri vanhu lava tsandzekaka ku fikelela ku xava swilo swo karhi va kota ku ma tirhisa.

Ina ntsena khadi ri nga pfariwanga u nga kota ku hakela ku ya emahlweni khadi ra wena, kasi loko u lava leswaku u nga yi mahlweni u ri hakela u nga ri pfala.

E-e u nga ka u nga koti ku ri ku tlheriseriwa mali ya wena loko u khansela tanihileswi ku nga ntwanano exikarhi ka, exikarhi ka munhu loyi a nga pfula khadi na bangi.

Ina ya hambana swi ya hi ku ri wena mali ya wena i mali muni endzeni ka khadi, hi swona swi endlaka leswaku mali leyi hakeriwaka ya lembe na lembe yi hambana.

Khadi leri ri pfuna leswaku munhu loko a nga ri na mali wa kota ku teka xo karhi kutani a sala a hakela endzhaku.

Leswi munhu a fanekele ku a swi languta i ku va u tiva leswaku u nga kota ku ri hakela ku ya emahlweni, u tiva swipimelo swa rona u tlhela u pfumelelana na swona.

Ku ya hi vutivi bya mina makhadi ya xikweleti ma tirha hindlela leyi, u pfula khadi kutani u pimeriwa mali leyi u nga ta yi tirhisa, kutani endzhaku ka sweswo u pfumeleriwa ku teka xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka kutani u sala u hakela mali ya kona.

Lexi lawulaka i swilo leswi u nga ta va u swi tekile evhengeleni ro karhi hi swona swi nga ta lawula leswaku u hakela mali muni eka khadi ra wena.

Loko munhu a nga ha koti ku hakela khadi ra yena va ri pfala kutani n'winyi wa rona u ta langutana na switandzhaku leswi swi vitaniwaku ku va munhu a blacklist-iwa leswi nga ta endla leswaku hambi wo pfuka u lave ku pfula khadi ra xikweleti u nga ha koti ku ri pfula, hikokwalaho ka ku tsandzeka ku hakela khadi ra wena.

Matsalwa lowu u fanekeleke i ku va na wona i bank statement ID ya wena na pay slip ya wena ya le ntirhweni.

Munghana ndzi ehleketa ku pfula khadi ra credit card tanihileswi ndzi nga mutirhelamfumo ndzi vona swi fanerile leswaku ndzi ri tirhisa ku endla leswi ndzi lavaka ku swi endla, naswona ndzi vona swi fanerile tanihileswi ni nga ta kota ku ri hakela khadi leri.

Switirhisiwa swa ku tlula mpimo i ku va munhu a xava hi ndlela ya xiyimo xa le henhla a nga langutisi leswaku u ta swi kota ku hakela kumbe njhani na.

Mali leyi u fanekeleke ku yi hakela loko u xava nhundzu eka matikomambe i tax.

Mali i xitlhangu xa vutomi ina swi ni nkoka ku va ni mali hikuva handle ka mali u nga ka u nga koti ku fikelela leswi u swi lavaka, hikuva eka masiku lawa hi hanyaka eka eka wona xilo xin'wana na xin'wana xi lava mali.

Mina ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula akhawunti ya ka Capitec tanihileswi ti-charges ta kona ti nga ti ti nga ta le hansi ku tlula tibangi hinkwato.

Maphepha lawa ya nga ta laveka ID ya wena na Visa leswaku u kota ku pfula akhawunti ya wena.

A ndzi tirhisa Capitec naswona loko ndzi deposit-a mali a swi teki ni tisekende timbirhi yi nga si nghena eka akhawunti ya mina.

Yo hlayisa mali hileswaku mali ya wena yi tshama yi ri eka akhawunti kambe ya credit u ta lava ku teka xilo xin'wana na xin'wana endzhaku u swi hakela. Leswi swi endla leswaku munhu a va ni swikweleti leswi a tshamaka a karhi a swi hakela.

Ra debit i khadi leri u ri pfulaka leswaku loko u tshuka u va na swikweleti va koka eka rona mali leyi u kolotaku.

Ina u nga ri tirhisa ku xava hi rona eka inthanete, tanihileswi va nga ta hamba va koka mali ya vona eka rona khadi leri.

U lahlekeriwile hi khadi ra wena ra debit u fanele ku ya ebangi ya wena ya le kusuhi u ya va byela leswaku u lahlekeriwile hi khadi kutani va ta ku endlela rin'wana.

Xo sungula ndzi nga vutisa leswaku check akhawunti i akhawunti ya muxaka wa njhani kutani endzhaku ka swona ndzi nga kombela va ni apulayela for overdraft facility.

Ndzi nga n'wu hlamuseta leswaku loko munhu a pfula akhawunti ro sungula wa fanele ku chela mali eka yona leswaku akhawunti ya yena yi ta va active na leswaku loko o tshuka a lave ku chela mali yi nga dyiwi hi ti-charges.

Nkoka wa ku pfula akhawunti i ku va swi olovisa swilo xikombiso loko wo va i karhi i lava ku rhumela mali eka munhu lwa a nga le kule na wena wa swi kota ku tirhisa yona leswi swi endla leswaku swilo swi olova swinene.

Munhu a nga download-a app ya bangi yo karhi leyi a nga ta va a yi pfurile ku va a chekisisa balance na swin'wana leswi a lavaku ku swi chekisisa.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a yi pfula leswaku a ta kota ku ti vekela mali na ku va a rhumela vanhu leswi endla leswaku ndlela yi olova swinene.

Munhu u fanele ku tiyisisa leswaku akhawunti ya yena yi tshama yi ri na mali ku papalata ku va a chajiwa mali ya le henhla loko yi nga ri na mali.

Leswi swi ta endla leswaku loko a va byela leswaku va n'wi pfalela akhawunti na loko a lava ku yi pfula a kota ku yi pfurisa handle ka ti-charges.

xivangelo i ku va u hatlise u humesa mali leswi swi endla leswaku u tshova ntwanano exikarhi ka wena na bangi lowu mi twananeke wona loko wa ha endla fixed account.

Ku va va papalata ku va va va tirhisa mali leyi va ti byelaka leswaku va lava ku yi yisa eka fixed account.

I ku va munhu a vhakela ebangi ya le kusuhi na yena ku va a kota ku tiva swilaveko hinkwaswo leswi va nga ta swi lava ku va a pfula akhawunti ya yena.

leswi swi endla leswaku va papalata ku tirhisa mali leyi nga fanelangiku kumbe ku yi tirhisa hi swi swo ka swi nga pfuni nchumu kambe loko va yi hlayisa swi endla leswaku va yi tirhisa eka nkarhi lowu taka.

Mali ya fixed deposit i mali leyi u twananaka na bank leswaku u lava ku yi veka hikuva u tirhisa akhawunti yin'wana mali leyiwani a yi tekiwi nkarhi wihi na wihi tanihileswi yi nga na swipimelo ni switandzhaku leswi endla leswaku loko wo tshuka u yi tekile nkarhi wu nga si fika ku va na ti-interest.

Leswi a swi ndzi khomi kahle tanihileswi ndzi ndzi va ku ndzi languteli mali leyi heleleke nakona ni nga twisisi ku leswaku mali leyi yi va yi kha yi ya kwini.

Mbuyelo wa ku pfula akhawunti ya bindzu i ku va yi vuya na ntswalo na ku va yi tshama yi hlayisekile leswaku munhu a kota ku vona leswaku u nghenise mali muni kumbe ku vuyeriwa hi mali muni eka business ra yena.

Xivangelo ku va ku ri ku va ndzi nga ha koti ku chela mali eka yona kumbe ndzi nga ha yi lavi hikokwalaho ka ti-charges.

Munhu loko a la ku endla deposit u ya emichinini a fika a photosa ka cardless kutani yi ta n'wu lerisa leswaku a tsala akhawunti number ya munhu loyi a lavaku ku deposit-ela mali eka yona kutani u ta yi tsala yi ta n'wu lerisa leswaku yi ta n'wu humesela mavito ya munhu loyi a lavaku ku sendela yena mali kutani yena u ta tiyisisa leswaku hakunene hi yena munhu luya kutani u ta chela mali leyi a lava ku yi deposit-a hi makumu a pfala muchini leswi ta endla leswaku mali yi yi rhumelaka eka n'winyi wa yona.

Mina ndzi vona yi ri kahle tanihileswi n'winyi wa wa akhawunti na bangi va va ku va pfumelelane swona leswaku hi siku ro ra ro karhi ku ta kokiwa mali bangi a yi na xiave eka ku va wena u pfumala mali eka akhawunti ya wena.

Loko ku pfariwa akhawunti munhu u ya eka bangi ya le kusuhi na yena kutani a va hlamuseta leswaku yena a nga ha tsakeli ku ya emahlweni na akhawunti leyi kutani vona va ta n'wu rhabela akhawunti liya.

Bangi ya le ka cellphone i bangi leyi munhu a va ku a ri na yona eka cellphone ku nga va app ya le bangi leyi pfumelelaku munhu leswaku a rhumela mali a lo tshama handle ka kusuka a ya ebangi leswi swi endla leswaku swilo swi olova swinene hi ku tirhisa cellphone.